Into engenziwa ukuze kunqandwe lokhu ukuthi kunyuswe isigwebo salabo abatholakala beshayela bephuzile. Nokuthi ezindaweni lapho kuphuzelwa khona, abantu laba abagadayo bashekhe wonke umuntu uma ehamba ukuthi ulungele ukuba semgwaqeni yini, bamubizele itekisi. Noma amaphoyisa, kukye ukuthi akhethe.

Izinguquko engingazenza ukuze ngithuthukise isevisi ukuthi nginyuse izinga lonogada ngaphandle nangaphakathi. Onogada baqiniseke ukuthi izinga labantu phakathi lanele, abantu bahleli ngendlela efanele futhi wonke umuntu ubadele. Kungabi nezinkinga nezimpi.

Umnyango wezokuthutha kumele uqinisekise ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela imithetho yomgwaqo. Ngokongeza izinga labaphoyisa omgwaqo. Nokuqinisekisa ukuthi amaphoyisa omgwaqo awayithathi futhi awayamukela imali yokushunqula. Nokuqinisekisa ukuthi wonke amathekisi asemgwaqeni ngokungemthetho ayakhishwa.

Izinyathelo ezingathathwa ukuze amarenki amatekisi aphephe, futhi alungele abagibeli ukuthi kube nonogada abaqiniseka ukuthi yonke into ihamba ngohlelo emarenki. Nokuthi kungafakwa abagibeli abaningi ethekisini eyodwa. Nokuqinisekisa ukuthi abashayeli abaphuzanga, ophuzile angavunyelwa ukulayisha abagibeli. Nokuthi itekisi ilungele ukuba semgwaqeni.

Ngohambo lwami ngahlangana nomuntu .

Ngohambo lwami ngahlangana nomuntu ngajabulela ukwazana naye ngoba sathi singena ebhasini saxoxa, sacale ukuxoxa ngezinto eziningi, ngezinto esizithandayo. Kwatholakala ukuthi siyazwana ngezinto eziningi. Yilapho ngibone khona ukuthi ngingathanda ukuthi sixhumane futhi. Sabe siphana amanamba wethu ocingo.

Uma nginohambo olude ngebhasi, ngikhetha ukuhamba ebusuku . Lokhu ngoba emini kuyashisa kakhulu ebusuku kungcono. Futhi nezindawo ozibonayo ebusuku kukhanyisiwe. Ziba zinhle kakhulu.